Nna taba ena na e nkutlwisa bohloko haholo hobane bana ba na ba tsamaya ba itebala ho na le mesebetsi ya sekolo eo ba tlamehang ba e entse le mesebetsi ya hae. E leng yona ntho e etsang hore ba be botswa hore ba etse dintho tse, tse molemo tse tla ba tswelang molemo maphelong a bona. Jwale taba ena na e ntshwara ha bohloko haholo.

E nna ke bona mokgwa o na na wa boikwetliso o sebetsa hantle. Hobane o etsa mmele ya rona e matlafale ebe ha o be le mafura a kenang ha bonolo mmeleng ya rona, hobane re dula re na le di-vitamin C le ho bontsha hore re ikwetlisa hantle.

E nna ka nnete, ke a ipha, ke a ipha nako ya hore ke tshehetse batjha bana na ha ba bapala hore ke tle ke bone hore ba, ba ba na le bonnete ha kae bolong ena e ba e bapalang ebile ba e thabela ha kae.

Setswalle se ke se bakileng sehlopheng sa papadi ya thatohatsi ya ka ke hore se bile ke tseba le batho ba bapalang mono le hore ke ba e bapala neng. Mohlang e bapalang bolo, ke tlamehile hore ke e shebelle hore ke tle ke etse hobane ke rata ha ntse re thabile ha mmoho.

Nna ke nahana ho etsa kgwebo ya hore ke rekise dikipa tsa polo le tsona, dibolo tsena tse bapalang ebe ke rekisa le tsona dijo moo batho ba tla tlang ba tla reka le dikipa tseno tsa bolo.

E nna kannete ke nahana hore papadi e tla ruta motho hoba leader e hlwahlwa. Hobane motho ha ole ha o shebeletse dipapadi, o kgona ho ho bona hore na o tlamehile motho o etse jwang, o sebetse le batho jwang ebile o bue le batho ka tsela e jwang.

Nna nka etsa hore ho be le papadi e ke e bapalang, e ka etsang hore bana ba kgahlehe haholo hore batle ba ba tlo sheba, hore na papadi ena e bapalwa jwang ebile e molemo jwang maphelong a .

Nna nthwe nka e etsang ke hore, ke ke batle taba hantle ka Esport hore e sebetsa jwang hore re tle re tsebe hantle hore ho etsahala eng. Re tlamehile re etse eng hore re se ke ra fela pelo nako e ntse e ya re sena tsebo e ngata.

E, nna nka e mo kenya hore e be e mong wa di-reference tsa ka ha ke batla mosebetsi. Hobane ke a tseba hore o tlo bua tse ntle ka nna ebile o tseba le melemo ya ka. Mokgwa oo ke ne ke sebetsa ka teng.

Ntho eo ke ithutileng ho motho enwana ke taba ya hore motho a ka kgona ho etsa ntho e nngwe le e nngwe a a e batlang ebile a e ratang. Marang-rang mona ebile le batho ba bang ba ka sapota le ho bontsha lerato nthong eno a e etsang.

Ke nahana hore mmuso o ka etsa hore ho be le mo batho ba ikekwetlisetsang teng. Ka taba ya hore re le batho re yeng mono re lo ba hlalosetsa hore re ka rata hore ho be le mo re ikwetlisetsang teng. Hore batle ba ba re batlele sebaka se lokileng seo e leng sa rona fela ho se ke be ha ba le dintho tse ding tse tla etsuwa hona mono.

Di kileng tsa nsusumetsa hore ke batle ho etsa dintho tseo ba di etsang hobane haholo-holo di-influencer-a tsa di etsa mosebetsi o motle haholo ebile ke a bona hore ba patalwa ka ka tsela e ntle haholo. Jwale ke ile ka rata ka mokgwa oo ba etsang mosebetsi wa bona ka teng.

Nna ntho eno, ntho eo nkileng ka e etsa hore ke kgone ke ithole, ke fumane tjhelete ha ntse ke ikwetlisa ke ntsha bodutu. Ke hore ho ile ha ba na le mo-councilor-a a ileng a mpona ntse ke ikwetlisa ebile ke ikwetlisa le bana ba na ba banyane. Jwale a bona ntho e ntle e ke e etsang. Ebe o nthusa ka hore o be le tjheletenyana e ke e tholang hore ha ntse re ikwetlisa jwalo, ke kgone hore re be le metsi ao re a nwang le ditholwana tseo re di ratang. Ha re qeta ho ikwetlisa jwalo.